Ndingacela ukufundiswa ngendlela yokuthi ndimhoye ngoba nokuba ndingamsa kwezempilo, kwabempilo, kwiindawo ezinokuthi zimnike uhoyo, uza kuhoywa ngumntu obhinqileyo. Ndingacela ukufundiswa.

Ndingacela ukuthunyelwa kugqirha okuqeqeshelweyo ukusebenza ngengqondo. Kuba mna ndingumzali emntaneni ndiyayazi akanawuvela athethe kum ngokuphandle into eza kube imhlupha ingqondo. Kodwa emntwini angamaziyo angavula, athethe konke.

Ndingamsa eklinikhi ngokuba xa siza kuhlala naloo mntu sibe banintsi endlini enye, indlela esingosuleleka ngayo kukuba ahlale nathi engazityanga iipilisi. Kuze ukuthi xa ebuyile eklinikhi afumane igumbi lakhe, singamane sixinane egumbini elinye thina khona ukuze yena akwazi ukusela agqibe iipilisi zakhe.

Mandulo kwakungekho mpahla, abantu babehamba ngomzimba bagqume nje amaphambili, kunxitywa inkciyo ngamantombi. Kwakungekho mntu udlwengulwayo ngale ndlela esekusenziwa ngayo ngoku. Abantwana abangabafana kumela bayazi into iqala engqondweni. Xa ingqondo yakho ikuxelele ukuba le nto ofuna ukuyenza ilungile, uza kuyenza ngoku uyazi ayilunganga. Futhi nabanye abantwana abangaka ngawe okanye abanye abafana abasebefikelele kwelo xabiso lokuba bangaba neengcinga ezilolo hlobo, into eyenza babe njalo kukuba bava abahlobo babo ngendlela abangayo. Ingaske abantwana bayazi ukuba intombazana isinxibo sayo asizibizeli kudlwengulwa. Nokokuba angahamba amathanga evele ngaphandle ayikokubizwa kodlwengulwa oko, bubulwanyana into yokuba umntu azithathele ngenkani emntwini obhinqileyo.

Amaxesha amanintsi iingxaki zibangwa ngaba bantu abaphekayo ezikolweni okanye loo titshala izinto zokupheka ezifikela kubo. Ndiqinisekile urhulumente uyakwazi ukutya akukhuphayo ukuba kuyafuna na ukugcinwa kwisikhenkcezisi okanye kungalunga na kuhlale ngaphandle kwesikhenkcezisi. Amaxesha amaninzi bakhupha ukutya okunkonkxiweyo kodwa uya kufika kugcinwa kude kube kudala, abantwana baphekelwe ukutya okungenancasa kuba kusithiwa kugciniwe. Kuze kuthi xa kuse kubola kukuba kudala kube kungona kukhutshwayo. Makufundiswe abantu abaphekayo, bafundiswe indlela yokuphekela abantwana.

Ndingamxelela ukuba akadingi kudibana namntu khona ukuze azo kunciphisa umzimba. Ndiyamazi umhlobo wam angaba utya yonke into etyiwayo, kodwa xa enokuthi azame atye izinto ezisegazini ndiqinisekile umzimba wakho ungonela ukwazi ukuhla. Ingxaki yabantu ngoku kukufuna izinto ezikhawulezileyo.

Ikhondom ibaluleke kakhulu ukukhusela izifo. Ingeyiyo i-HIV kuphela kodwa nezinye izifo zokwabelana ngesondo, kunyanzelekile umntu ayinxibe ikhondom. Ndingamcebisa kodwa ke isigqibo sokugqibela sixhomekeke kuye. Xa ezibona ukuba ayimlungeli, uyawuzifumana ke emana esiya eklinikhi.

Xa umntu ethwasa, ethwasela ubungoma uyafundiswa ngamayeza, uyafundiswa ngeengcambu. Amayeza enziwa zizangoma ayafana namayeza esiwanikwa ngoogqirha, ngoba nabo bayazifunda iindlela zokuba abantu xa begula mabanikwe ntoni. Kuyafana namathwasa niyafundiswa ngezo zinto. Kodwa ke kuba nje kule mihla wonke umntu ufuna ukuba sisangoma bangasinika amayeza angenawusebenza, kodwa zona iinyanga zenzelwe into yokuba zincede ngokwesiNtu.

Mna ndingumntu othandayo kakhulu ukuyikisa. Ndingamoyikisa ngento endimaziyo uba uzawukhawuleza ayaphakamele ngoba ngoku intloko engapheliyo ingaba ithetha izinto ezininzi. Ndingamcebisa okanye ndithi makakhaphe mna siye eklinikhi, xa sifika phaa ndijike ndifake yena.

Into ebinokuphuculwa yile yokuba iindawo eseziba neeklinikhi ezifikelelekayo ithanda ukuba zezi ezisezidolophini okanye ezilokishini. Ukuba bekunokukhe kujongwe loo nto zikwazi ukusiwa phaya emakhaya ezilalini. Noko abantu basezilalini bahamba umgama omde ukuthi bafumane uncedo kwezempilo, iyafuna ukhe ijongwe loo nto.

Ndingamxelela umakhelwane ukuba into yokuxhuzula komntana ingaba ibangwa, nditsho ndimbekele izinto ezenza umntu axhuzule. Loo nto ithi kungafuneka umakhelwane ndingamphenduli ngokwasazityanda igila kum, ndikhe kuqala ndiyokufuna ulwazi ngokuxhuzula oku ndizokwazi ukumxelela into endiyaziyo neyinyani azawuphinda afike ayive naseklinikhi.

Kunganyanzeleka ndihlale ndikhona ngawo onke la maxesha ugogo ekuzawufuneka ethathe amayeza wakhe ngoba xa ndihambile, ugogo uzawuphinda abuyele ekungawasebenzisini. Okanye ndifumane umntu ohlala kufutshane. Kunganyanzeleka ndithethe nosapho lwakhe, lufune umntu ozawukwazi ukuhlala khona apho lugade ugogo.

Kunganyanzeleka ugqirha acele umongikazi amxelele umntu omdala ukuba kwenzeka ntoni ngaye. Mna into abangandixelela yona yeyokuba sifike sithini endlini ngeepilisi nangezinye izinto, kodwa hayi ndixelele umntu omdala ngesigulo sakhe.

Into ebendinokuyenza yeyoba ndimdibanise nomntu oqeqeshelwe ingqondo ngoba umhlawumbi mna ndizawube ndingulo gqirha ozakujongana nesigulo. Futhi umntu xa esezixelele ukuba akazuzithatha iipilisi nokokuba anganyanzeliswa eklinikhi, xa efikile endlini akazukuzithatha ngoba akafuni. Ngoko ke kufuneka adibane nomntu oqeqeshelwe ukusebenza ngengqondo kuzokwaziwa ukuba intsusa yakhe yokungafuni iipilisi ivela phi na.